U eletshedzwa kana ngeletshedzo i bvaho kha vharengi vha nnḓu vha re na tshumedzo ndi zwa ndeme vhungafhani musi ni tshi renga nnḓu yanu ya u thoma ngauri vha nga ita uri ni kone u wana nnḓu ire na mutengo wo fhiraho. Vha nga ita uri ni kone u wana nnḓu ire na vha re na vhukuma ha uri ni kone u dzhia vhutshilo hoṱhe. Vha nga ita uri ni kone u wana nḓivho ya zwone zwoṱhe nga ha nnḓu yaṋu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi khwine kha muṱa woṱhe muṅwe na muṅwe a vhe na puḽane yawe, ndi ngauri arali puḽane ya ngei sa shume ringa shumisa puḽane ya khaladzi yanga arali yanga na ya khaladzi anga i sa shume ringa shumisa puḽane ya miyanga so u ya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi khwine u vha na puḽane mu kha muṱa kha muṱa muṅwe na muṅwe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri ndi mushumo muṅwe na muṅwe wa mutholi uri mutholi a ḓivhadze vhashumi vhawe kana a vha pfumbudze vhashumi vhavho nga mbuyelo dza UIF dza malwadze uri musi muthu a tshi kho lwala kana a si tsha shuma a nga kona u kiḽeima mbuelo dzawe dza UIF.

Nṋe ndo no ḓi wana ndi tshi kho ita cash send, mara tshenzhemo yanga yovha yo vha yo uri cash send iṅwe na iṅwe ine nda nga vha ndi khou i ita iya charger i a kokodza zwiṱuku nyana kha tshelede i ne ya vha uri yo sala banngani so ndi yone tshenzhemo ye nda ṱangana nayo. Nda dovha hafhu nda ri ndi tshi ita cash send nda wana zwo leluwa uri ndi nga kona u shumisa cash send namusi ndi sina khadi ndi tshi to vha ndi kho shumisa ṱhingo thendeleki fhedzi.

Nṋe ndi vhona uri uri ri ambe nga nyambedzano dza tshibugwana ndi vhona zwo leluwa nga uri ndi zwithu zwine ra khou tshila nazwo ḓuvha na ḓuvha ende tshibugwana tsha mbulungo ndi zwithu zwa ndeme uri tshi badeliwe so ndi vhona uri ḓa ndi ngazwo ri tshi tea u ri dzule ri tshi khou amba nga hazwo ri tshi khou humbudzana uri zwibugwana zwi tea uri zwi badeliwe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona dzi bannga dzo fanela u ita mbekanyamushumo dzo khetheaho hu u itela u ṱalutshedza vhathu vhane vha nga takalela u renga nnḓu lwa u thoma nga zwikolodo ndi dovha hafhu nda vhona uri zwo fanela uri bannga i ṱalutshedze vhathu vhane vha khou takalela u renga nnḓu uri vha nga rengisa hani nnḓu nga tshikolodo.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri muthu ane a khou renga nnḓu lwa u thoma a vhulunge tshelede ya dibosithi phanda hu itela uri a fhungudze tshikolodo tsha nndu hu itela na uri arali a tshi kho ita tshikolodo banngani na bannga i a kona u zwi vhona zwa uri hoyu muthu u na vhungoho vhungafhani hoyu muthu hu sumba uri u kho zwi funa zwa nnḓu.

Nṋe ndi nga themendela puḽane ya tshibugwana tsha mbulungo kha muthu wa miṅwaha yanga ngauri ndo rali ndi pfhi miavhana so ndi tea uri ndi dzhenise vhananga kha tshibugwana tsha mbulungo na uri minwaha yanga yo no anḓulula lune kha vhabebi vhanga ndo no to ḓi imisa ndi ndo vhoṱhe zwino kha tshibugwana tsha mbulungo.

Nṋe ndi nga ṋanga tshumelo ya mbulungo ine ya ṋekedza thikhedzo ya maḓipfele nga uri vhathu vha mbulungoni vha tea uri vha ite vha tshi wana maḓi a u ṅwa.

Nṋe ndi vhona unga vhatholi vhanga tikedza vhashumi vhavho nga murahu ha musi vha tshi nga vhidza vhathu vho no shumisa ha ngei labour kha mafhungo a zwa UIF uri vha ḓe zwishumiswani zwavho vha ḓe vhaṱalutshedza vhashumi nga mbuyelo dza u beba dza UIF.

Zwidodombedzwa zwine zwa ṱhogea musi muthu a tshi kho ṱoḓa u ḓi wana ana medical aid vha ṱoḓa madzina a muthu ane u kho vula medical aid nga vhuḓalo nomboro ya vhathu vha ne a khou ṱoḓo vha dzhenisa kha medical aid na madzina avho na nomboro yavho ya vhuṋe nomboro dzine vha nga mu kwama khadzo aḓiresi ya fhethu hune muthu ane u kho ita medical aid a dzula hone vha nyago u ḓivha uri u ḓo kona u badela vhugai kha medical aid wawe vha nyaga u ḓivha fhethu hune muthu a shuma hone.

Nṋe ndi vhona unga vhaswa a vho ngo ḓi imisela zwo vhea tshelede kha tshibugwana tsha mbulungo ndi vhona u nga ri vha vhona u nga ri ndi zwithu zwa vhaaluwa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri hu na khombo dzine dza nga itea musi muthu a tshi kho rumela masheleni nga USSD code zwi nga itea na panga masheleni o kalulaho kana zwi nga itea nda rumela masheleni kha muthu ane a vha uri a si ane ndo khakha nomboro.

Nṋe ndi ḓivha uri UIF ri a kona u i u ya rai claim musi ndi sa kho shuma nahone musi ndo vha ndi tshi kho shuma vhahulwane vhanga vha tshi kho yo vha tshiya vha tshi badelela nyana zwiṱukuṱuku zwine ra zwi vhidza uri ndi one percent ya muholo une nda hola wone. Ndi dovha hafhu nda ḓivha uri arali ndi tshi shuma nahone ndi tshi iselwa zwiṱukuṱuku zwa one percent ngei kha UIF ndi a kona u kiḽeima arali nda vha muimana.

Nṋe ndi vhona uri zwifhu zwifhinga zwa u lindela zwi kwamana nga murahu ha musi muthu o weliwa nga mbulungo aya a vhiga muvhigo kha dzi kha khamphani ye a vha a na tshibugwana khatsho a tshi badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Ndi tshaka dza mbadelo dzi ngaho sa funeral cover life funeral cover.

Ndi ngauri u nga wana uri dzina ḽa uyo muthu o valaho account yawe u kho swifhadzwaho madzina hune u ḓo baleliwa u yo ita dziṅwe dzi akhaunthu kana zwa fhedza zwi tshi kho uri vha fhedza vha tshi khou ri u kho koloda tshelede isina vhukono.

Nṋe ndi vhona uri tshumelo ya vharengisi ndi ya ndeme ngauri na vharengisi na vhone vha tea uri na vhone vha ṱhonifhiwa vha dovha hafhu vha tea uri vha tikedziwi musi vha tshi khou rengisa zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha nga vha khou rengisa zwone.

Nṋe ndi nga eletshedza muthu ane a khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u thoma uri u tea u vha a tshi kone u badela nahone ndi nga mu vhudza uri na musi hu tshi khou i wana garaṱa ya tshikolodo a si mafhungo o soko renga zwiṅwe na zwiṅwe na zwithu zwine a u kho zwiṱoḓa nga hetsho tshifhinga. Ngauri zwi ḓo fhedza zwi kho sala zwi kho dzhenisa zwikolodoni arali wa fhedza u songo tsha badela ndi nga dovha hafhu nda eletshedza uri tshifhinga tshoṱhe u tea u dzula a khou badela nahone nga tshifhinga hu itela uri a songo vha na hu songo vha na dzi interest dzine dza vha uri dzi kho gonya kana tshikolodo tshawe ri tshi khou gonya.

Nḓila ine muthu anga shumisa ngayo akhaunthu ya mveledziso yo dzudzanywaho u itela u vhulunga masheleni ndi a uri muthu u tea u dzula a tshi khou panga tshelede kha iyo account hu itela uri uri a dzule a kho wana dzi interest. Zwa dovha hafhu nda eletshedza uri kha musi muthu a nga ita uri heyi tshelede ine nda kho i vhea hafha ndi nga i dzhia nga murahu ha tshifhinga tshingafhani.

Vhu itea uri ndi ngari musi ndi tshi kho yo u shumisa eyo medical card nda swika nda wana uri mukano wanga wa mbuyelo wa ḓuvha na ḓuvha wo fhela kana a nga balelwa u renga zwine nda kho nyaga u renga zwone kana ndi nga balelwa u ḓi lafhisa nṋe muṋe.

Ndi uya banngani wa swika vha ṱalutshedza uri nṋe ndi kho humbela u vala heyi account ine ya vha uri ndi ya tshifhinga tshilapfu then vha ḓo kona u ri ṱalutshedza uri uri ndi vale heyi account ndi nga i valisa hani.

Nṋe ndi vhona ungari ndi zwa ndeme u ita mugaganyagwama wa minyikelo ya u thusea zwa ngalafho nga uri musi wa khombo a wu u ḓivhi ḓuvha ḽine kha musi u u nga vuwa u sa kho ḓi pfha zwavhuḓi, kana wa vuwa u tshi khou ṱoḓana na mishonga nyana a wu ḽi ḓivhi. So hune ndi soko pfhesesa uri ndi khwiṋe muthu a dzule o ita mugaganyagwama.

Phambano ndi a uri mbadelo dza admin kha account dza u vhulunga ndi dza uri tshelede ya hone u i wana musi wo weliwa nga tshiwo. Havho uri tshelede ya khatsho ya tshelede ya mugaganyagwama kha akhanthu ya tshifhinga tshilapfu ndi ya uri u i wana after tshifhinga tshilapfu nahone wo to amba uri unga i wana zwa lini.

Vhuṱanzi vhune vha vhu ṱoḓa vha ṱoḓa garaṱa ya vhune vha dovha hafhu vha ṱoda na garaṱa ya banngani musi u tshi khou vala akhaunthu ya bannga.

Khombo dza u vhea tshelede yanga yoṱhe kha dibosithi yo dzudzanyeaho ndi ya uri heyo tshelede ndi nga fhedzi fhedza ndi tshi kho i shumisa kana heyo tshelede a i nga ḓo vha na dzi interest dzine dza ḓo vha dzi tshi khou dzhena nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

Mvelele yo dzudzanywaho i tsireledza vhavhulungi kha tshanduko dza makete ngauri i fhedza i tshi kho ita mushumo woṱhe, nahone i a kona u u bvisa kana u vha na mufu u swikela mufu a tshi vhulungiwa nahone iya kona u ita uri vha lushaka vha kone u ṋanga bogisi kana tombo kha makete wavho.

Ndi nga ṱalutshedza maitele a u vala account account kha muthu ane a khou vhulunga tshelede lwa u thoma uri u tea u dzula a tshi khou panga tshelede kha akhaunthu yawe, hu itela uri akhaunthu yawe i songo fhedza yo vala.

Munikelo yo fhambana nga uri u nga wana uri muthu u khou nyaga u dzhenisa vhabebi vhawe vhane vhabebi vhawe vha na miṅwaha minzhi a dovha hafhu a dzhenisa na ene muṋe a dovha hafhu a dzhenisa na vhana vhawe so nṋe ndi khori minyikelo yo fhambana zwi tshi bva na kha miṱa.

Nṋe ndi vhona uri mobaiḽi mani i thusa vhathu u langa tshelede yavho khwine ngauri vha ya kona u i vhona huṅwe na huṅwe hune vha vha hone, nahone vha ya kona u sendela mashaka na dzi khonani tshelede vhane vha vha nnḓa ha mashango kana nnḓa ha shango ḽa fhano Afrika Tshipembe.

Mushumo wo leluwaho une unga shumisiwa arali life cover yo vha i tshi shumiswa sa thulusi, ndi mushumo wa u vhulunga musi vhathu vho weliwa nga tshiwo mahayani.

Tshithu tshithihi tshe tshe nda pfha nga ha u vula bannga ya akhaunthu ya bannga, ndi tsha u tshe tsha ita uri ndi pfhe ndi sa fhulufhedzi ndi tsha uri, ndi a vhudziwa upfhi bannga i ya tsha i vha na dzi tshadzhisi ṅwedzi muṅwe na muṅwe i vha na tshelede i ne i tea uri i kokodze afho kha tshelede ine nda ḓovha ndo i vhulunga kha akhaunthu yanga ya afho banngani.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwi nga itea arali nda nga ṋanga u badela ḽounu nga u ṱavhanya ndi uri, zwi nnyita uri na nṋe muthu ndi bve zwikolodoni. Zwa dovha hafhu zwa nyita uri na dziṅwe dzi bannga tshifhinga tshiḓaho kana hanefho kha yeneyo bannga tshifhinga tshiḓaho musi ndi tshi ṱoḓa u dzhia ḽounu vha ḓo ṱavhanya vha ṋekedza ḽounu, ngori vha ya zwiḓivha uri ndi a fhulufhedzea nahone ndi ḓo badela nga u ṱavhanya.

Akhaunthu ya bannga ndi bannga u vha u tshi khou u vha wo vula akhaunthu banngani nahone u tshi kho kona u vhulunga masheleni a u. Afho unga kona na u ḓi rengela dzi airtime u nga dovha hafhu wa renga zwiḽiwa mashoponi wa badela nga heyo akhaunthu ya bannga. Ine vhone vha ḓovha vho i vula nahone vho panga tshelede vha nga kona hafhu u vhulunga masheleni manzhi vhukuma.

Arali bannga i tshi nga ita uri u vula akhaunthu zwi leluwe tshithu tshithihi tshine nṋe nda ḓivha uri vha nga tshi ita nga nḓila yo fhambananaho. Ndi musi vha sa kho ṱoḓa zwithu zwinzhi zwinzhi ndi soko pfhesesa uri zwithu zwine vha nga tea uri vha ṱoḓe ndi basa ya vhuṋe fhedzi, ndi zwone zwithu zwine zwa nga ita uri vha ite zwithu nga nḓila yo fhambananaho.

Arali bannga yanga ya nga mmbudza uri vha kho nṋea ḽounu nahone ndi nga badela nga miṅwaha minzhi i ngaho miṱanu, nṋe ndi nga si zwi takalele nga uri heyo tshelede i tshi sala i tshi vhuya i vha yo no vha tshelede nnzhi. Nahone ndi nga takalela uri khamusi vha ite miṅwaha miṱuku miṅwaha i nga mivhili kana miraru, uri ndi ṱavhanye ndi fhedze u badela eyo tshelede ndi bve zwikolodoni na bannga.

Arali bannga yanga mmbudza uri ndi kho tea u badela ḽounu lwa tshifhinga tshilapfhu tshithu tshine ndi nga ṱoḓa uri vha bvisele khagala vhukuma ndi tsha uri vha mbudze uri eyi tshelede ndi ḓo vha ndi khou i badela i vhugai. Nahone dzi interest rate dza hone dzi ḓovha dzi vhugai nahone tshelede i ne ndi ḓo vha ndo ndo badela yone ndi tshi sala ndi tshi fhedza u badela eyi loan i ḓovha i tshi khou lingana na tshelede i swikaho tshelede vhugai.

Arali khonani yanga a vha a tshi khou humbula uyo hadzima masheleni ngei banngani zwine ndi nga mu ngeletshedzo ine ndi nga mu ṋea yone ndi ya uri, a nange miṅwaha miṱuku uri a ṱavhanye a badele a fhedze etsho tshikolodo.

Arali khonani yanga anga vhudzisa nga ha u shumisa mobile mani ndi nga muvhudza uri, mobile mani ndi ndi ndi fhethu hune wa vhulunga hone tshelede, ende u nga kona u shumisa tshelede yau tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, u nga kona na u ita uri u ṱusele muṅwe tshelede ine wa vha nayo afho hu si na uri u khou thoma wa ya banngani.

Arali luṱingo lwau lwo vha lu wallet zwithu zwe nda vha ndi tshi nga zwi ṱoḓa u vhulunga khayo nda ḓo kona u ḓo ṱoḓa u vhulunga masheleni khayo nga ngomu. Nda dovha hafhu nda vhulunga zwithu zwingaho basa yanga, hu u itela uri arali ndi tshi swika fhethu nda vha ndi tshi kho ṱoḓa u ita tshithu vhavha vhatshi kho ṱoḓa basa nda ḓo kona u vhulunga na basa yanga uri i dzule i nga ngomu afho kha wallet kana afho kha luṱingo.

Arali muthu anga mpha nḓila ya u fhaṱa muṱa wanga head start ya masheleni, arali ha nga itea zwithu kha nṋe ndi nga humbula uri khamusi hoyu muthu angavha kha musi a khou shela mulenzhe. That's why kana ndi ngazwo o vha a tshi khou pfa a khamusi mbilu yawe i tshi khou vha vha that's why o kona uri a nṋe ayo masheleni kana ndi nga humbula uri khamusi u a ḓivha zwithu zwe zwavha zwi kho ḓo itea kha nṋe that's why o kona u mpha masheleni a head start.

Arali muthu a nga nṋea thendelo ya u badela nga baḽuni mbudziso ya u thoma ine ni nga mu vhudzisa yone ndi ya uri, eyo tshelede i ḓo vhuya na interest interest rate nngana, nahone u ḓo i u ḓovha a khou i ṱoḓa for tshifhinga tshingafhani ubva tshe nṋe a mpha eyo tshelede uri ndi kone u i shumisa.